ditamati di jalwa ka go simolola ka peo e e siameng peo e e jalwa mo terrifs kgotsa mo maboko isong pele mme fa ditlhare di setse di godile go lekaneng di tshwara ka kelotlhoko di jale mo tshingwaneng mme di tlhoka mmu o na leng monontsha go mme di tlhoka go nosetsa ka maatla.

Rooibos e simolola ka peo, peo e nyenyane, e jalwa mo mobung o leng sentle mo lefelong le le nang le metsi a le , fela e seke ya nosetsa thata fa e gola. Setlhare sa rooibos se tseya dikgwedi dile twelve go fitlha ngwaga o le mongwe go nna se se siametseng go roba, fa se setse se godile makala a butswitseng a robwa ka diatla kgotsa ka didiriswa a nowang a omelediwa mo letsatsing kgotsa mo sebakeng se se na leng phefo, morago ga moo makala a tlhobiwa gore a ntsha monko le mmala wa o ne o bofefo, fa go fetsa a phuthelwa a tshwarwa sentle a bo a tsenngwa mo dipakeng tse di leng maleba go rekisiwa kgotsa go dirisetswa teye.

Go nwa rooibos gona le melemo e mentsi, e tokafatsa boroko gape e thusa ka marapo, ya tokafatsa letlalo, ya tokafatsa kgatelelo ya madi.

Pula e e kwa tlase e ama thobo, dikokwane le malwetsi di senya dimela, tlhabololo ya gona e ka ba go nna le botsogo jo bo siameng jwa mmu kapa go lema ka mekgwa ya tlhamalalo.

Diphetogo tsa maemo a bosa di ama thobo ya maungo a ditšhila le malwetsi di senya maungo. Ditshenyegelo tse dingwe godimo ga jaaka le metsi, bokgoni bo kwa tlase mo polekeng le thekiso.

Go dira dijeme le matute ka go gotetsa le go kopanya le sukiri, go omisa maungo, go boloka maungo ka go omisa mo letsatsing kgotsa , go dira ditlolo jaaka dipontsho tsa peipi kgotsa ditlogolo tsa matlalo.

Banana e jewa fela e monate, e na le potassium. Apolo e jewa mo lefatsheng lotlhe, e nonofatsa mmele. Orange e tletse vitamin C, e thusa mo malwetsing.

Merogo e jewa mo lefatsheng lotlhe ka go fapa fapana, ditamati di jewa mo salad-eng le dijong, di na le antioxidant. Dinyana di oketsa tatso di lengwa mo lefatsheng lotlhe. Lettuce e jewa mo salad-eng, e na le metsi a mantsi, e le .

Dithoro le mabele difa dijo tse di nang le, di tshegetsa pabalesego ya dijo, gape di thusa balemirui ba bannyenyane mo ikemisetseng gotlhelele.

Wine farming ke temo ya ditlhare tsa morara tse di jwalwang go dira beine, e ke e nngwe go dijalo tse di jalwang.

Go jalwa o simolola tshingwana mo lelapeng, o tlhoka peo kgotsa dimela, mmidi o o na leng monontsha, metsi, dithunya kgotsa digala, dibjana kgotsa setšha sa temo.

Go lemiwa ga rooibos go thusa ka go sa tlhoke manyolo a kotsi le diphologolo di kgona go nna mo mafelong a go itshireletsa lefatshe le ditshedi.

Dithoro tse di botlhokwa, ke korong, mabele le masisi . Di botlhokwa ka gore di dira bogobe, borotho le dijo tsa motheo tse di felelang letsota.

O tshwanetse go itse mofuta wa mmu, maemo a bosa, metsi a lekaneng sebaka se se siameng le tsela ya tlhokomelo ya semela.

Rooibos ga ena caffeine, e na le antioxidant e tokafatsa botsogo jwa letlalo, e thusa thibela ya malwetsi, gape e rekisagala sentle mo mafatsheng.

Rooibos e dirisiwa mo teeng, dijong tse di apeilweng, ditlolo tsa letlalo ditlhatshwana tsa moriri le di supplement-eng tsa botsogo.

Merogo e dirisiwa mo matuteng, dijong tse di gatseditsweng, ditlolo tsa dijo le di snack tse di omisitsweng.

Ke ne ke ka reka spinach-e le khabetšhe ka gobane tsone di kgona go dula lobaka lo loleele, o ka kgona le go dira salad ka tsone.